Ke bona re le bokamosong bo sa tsitsang hohang. Hobane re beile maphelo a rona, le bona bokamoso ba rona, ho motho e seng wa bo rona. Ho motho ya sa tsweng moo re tswang, ho motho ya sa tsebeng hore re lebile kae. Ke ka hoo, ho ka thabisa ebile o ka kgahlisa ha mokwetlisi e ka ba motho ya tswang mona Afrika Borwa.

Ke papadi ya bolo ya maoto. Papadi ena e bonolo hore o ka e tseba e bapalwa jwang. Papadi ena ke papadi e leng hore e kopantsha merabe, ke papadi e leng hore e kopantsha le lefatshe ka bophara.

Tjhe, ho ne ho na le seo se re kopantsheng. Mme e ne le papadi. Re ne re kopantswe ke papadi, setswalle sa rona se ne se kopane se tiile ka lebaka la papadi. Ha papadi e le siyo, e mong le e mong o ne a iphelela bophelo ba hae.

Lebaka le etsang ba seke ba fumana menyetla. Ke hobane bo radikgwebo ba di-venue tseo tse ding tseo tse leng hore di-DJ tsena ha di kgone ho kena teng. Di batla matshwele. Matshwele ha a le mangata tjhelete e ba ngata. Mme ba tseba hore matshwele a tla fihla ho fela ho tlile DJ tse leng hore di a ba tseba. Ba tummeng ba tsebahalang naha ka bophara. E seng di-DJ tsena tsa makeisheneng. Ba ipolella hore di-DJ tsa makeisheneng ke hona di ntseng dithuthuwa le baithu baithutwana haba tsebe letho. Ke ka hoo ba sa kgoneng ho fumana menyetla di-venue-ng tse ding. Ke ka lebaka la hore ha ba so tsebahale.

Bana ha ba bapala dipapadi sekolong ka mefutafuta. Ba thuseha haholo mmeleng ya bona, mmele ya bona e a tiya, madi a phalla hantle, le masapo a kgona ho tiya hantle. Mme ba boela ba thuseha le bophelong bo botle bakeng sa kelello tsa bona. Kelello tsa bona di dula di tjhorisitswe ebile di dula di di na le tjheseho.

Ka ho etsa thuto, dithuto ka mefutafuta ho ruta bana hore ho na le mefuta ya dipapadi e loketseng bona. Ho na le mefuta ya dipapadi e sa lokelang bona. Ka hoo, sena se tla etsa hore bana ba seke ba bapalla dipapading tsa batho ba baholo. Ke tla leka hore ke ke ngole dipapadi tseo fatshe. Mme ke ba bontshe hore tsena di ba loketse, tsena ha di a ba lokela.

Papadi ya bolo ya maoto. E kwetlisa maoto, ditlhafu, dirope le mahetla. Dikarolo tsena tsa mmele ke di kgothaletsa hobane maoto a bohlokwa haholo. Mme ha o ntso wa kwetlisa, a tla kgona a dule a le hantle ho fihlela le nakong ya botsofadi. Papadi ena o ka e bapala ha bedi, ha raro bekeng. Ho tla tswa ho wena hore o e bapala neng.

Ke qadile ka fetola tsela eo ke jang ka yona. Tsela eo mmele wa ka o shebahalang ka teng. Hobane ke sebapadi. Ke tshwanetse mmele waka o o dule o le maemong a matle. Hore mmele wa ka o dule o le maemong a matle. Ke tshwanetse ke dule ke ikwetlisa le hore ke dule ke ja dijo tse hantle bakeng sa mmele wa ka.

Ka ha papadi ya bolo ya maoto e bapalwa lebaleng. ebile hona le dipalo moo kulo e tla kena teng.

Mobini eo ke mo ratang, ke Sannere. Hobane o bina mmino wa Sesotho. Ke leleme leo ke kgonang ho le utlwa. Ha ke hloke ho tolokelwa hore ke utlwe ha bina. Dipina tsa hae ka ofela, ke tse leng hore ke a di rata. Di tsamaya le nna ka dinako tsohle.